Amasiko omngcwabo akwaZulu kanye nalawo ezinye izizwe njengamasiko amaKristu asentshonalanga ayefana futhi ahlukile ngezindlela ezahlukene, ekusingatheni usizi nasekuhlonipheni abafileyo. KwaZulu umngcwabo uyisiko elibalulekile elihambisana nemikhuba yokomoya njengokushiswa kwempepho, ukuhlatshelwa kwabaphansi nemisebenzi yokugcina efana nokubuyisa. Abantu bakaZulu bakholelwa ukuthi umuntu oshonile uba ithongo elidinga ukuhlonishwa nokunakekelwa, kuze kuqhubeke uxolo imndeni ngokuphambene namasiko amaKristu asentshonalanga. Agxila kakhulu ekutheni umufi uphumule ngokuthula emhlabeni kaNkulunkulu, kusetshenziswa imithandazo nezinkonzo zesonto ngaphandle kwemikhuba yokomoya efana nezihlatshelo.

Isiko elingcwele elihlanganiswe nomcimbi wesimanje wokuthomba wabafana lingadalwa ngendlela ehlanganise amasiko endabuko nobuchwepheshe besimanje, ukuze kube nomqondo ongajulile kuphela, kodwa futhi ohambisana nesikhathi. Leli siko singaqala ngengxenye yendabuko lapho abafana behlangana nabadala bezwe izeluleko ngezindima zobudoda, ubuntu, ukuhlonipha kanye nokuqonda indima yabo emphakathini, lokhu kungahambisana nokusetshenziswa kwezingoma zesintu, imikhuleko noma izinkulumo zabadala. Ingxenye yesimanje ingafaka izifundo ngempilo yomuntu siqu, ukuphatha izimali, ubudlelwano bempilo kanye namalungelo abantu, ubuchwepheshe bungasetshenziswa ukwenza izethulo ezibonakalayo ezifundisayo.

Izimiso noma izifundo ezidluliselwa kulawa amasiko okuthomba ikakhulukazi phakathi kwamasiko esintu, zihlanganisa ubuntu, isithunzi, ukuhlonipha, ukuzithiba, isibopho nobuholi. Lezi zifundo zibalulekile ngoba zifundisa intsha ukuthi impilo ayigijinyelwa kumele kube nesineke, ukuhlala uqotho nokuthi umuntu akaphili yedwa kodwa uphila emphakathini onemithetho, amasiko nezimiso ezidinga ukuhlonishwa. Kulo mphakathi wami la masiko anomthelela omkhulu ekwakheni abantu abanekhanda eliqondile, abahloniphayo nabazazi imingcele yabo, isibonelo, abafana abathomba baye bafundiswa ukubambisana umphakathi phambili, ukubeka umphakathi phambili.

Ukuze ngixazulule ukungqubuzana phakathi komakhelwane ngendlela ehlonipha isithunzi nobuntu babo, ngingaqinisekisa ukulalela izinhlangothi zombili ngokulinganayo, ngisebenzise indlela yokulamula egqugquzela ukubuyisana futhi ngikhuthaze isixazululo esivuna wonke umuntu. Ngigwema ukubandlulula, ngigqugquzela inhlonipho nobudlelwano obuhle futhi ngibandakanye izimiso zobuntu ukuze kutholakale ukuthula okuhlala njalo emphakathini.

Imikhuba yomngcwabo wendabuko efana nokuhlanjululwa, ukuncenga amadlozi kanye nokuzwakalisa usizi ngamaculo, imidanso, nokuxoxa izindaba idlala indima enkulu ekugcineni ukuxhumana okuqinile phakathi kwabaphilayo namadlozi. Ukuhlanjululwa kusiza ekuhlanzeni umoya nemzimba yalabo abathintekile ekulahlekelweni, kubuyisa ibhalansi phakathi kwabaphilayo nabangasekho, ukuncenga amadlozi kuyindlela yokubonisa inhlonipho nokufuna, ukuvikela. Ukuqondiswa kanye nokubambisana okuqhubekayo nomhlaba wamathongo.

Mngani ukuze uhlanganise isitayela somshado wesimanje nesendabuko ekukhetheni ingubo, ungakhetha ingubo yesimanje enezingxenye zamasiko ezifana nendwangu yesintu noma imidwebo yendabuko. Ungaphinde ube nezinguquko ezimbili ugqoke ingubo yendabuko kumcimbi wesintu bese ushintshela kwesimanje emcimbini wokwamukela izivakashi, ukwengeza izesekeli zendabuko ezingubo zesimanje kungasiza futhi. Okubalulekile ukuthi ingubo ikubonise wena futhi inhloniphe amasiko akho.

Yebo, ngiyakhumbula kahle leso sikhathi lapho ifilosofi ye-ubuntu yenza ngazizwa ngixhumene kakhulu nabanye, kwakuwumcimbi womphakathi lapho sasingasebenzisana khona sonke abantu besiza omunye nomunye ngezandla, sabelana ngezindaba, sithokozisana ndawonye. Ngaleso sikhathi kwakungenzeka umuntu ngamunye wazizwa engengo womphakathi wonke, umuntu ngumuntu ngabantu ngendlela eqondile, ukuzwa ukuthi awuwedwa, ukuthi abantu bakuzungezile benakekela futhi bekubheka njengengxenye yomndeni omkhulu.